Ndingathi ithi yi-Discovery Health Medical Scheme, yeyona ye-medical aid ezinkulu apha eMzantsi Afrika kwaye esinika iintlobo ngeentlobo zoncedo kwaye wonke umntu wamkelekile ukuthi angajoyina nokuba ngubani na.

Abanye kuba ndingathi kuba bekuxinezelelo befuna loo nto kodwa bengenayo imali yokuyibhatala ngaloo mzuzu.

Malume, kubalulekile ukuba uvule iakhawunti yebhanki njengoba uzoqala umsebenzi omtsha ukuze kuzoba lula ukuze kuzoba lula ukuze ukwazi upeya imali yakho izawungena kule akhawunti izinto ngoku sezilula ngeli xesha langoku.

Kuba kaloku oomatshonisa nabo bangabanye abanobuqhophololo kwaye imali yoomatshonisa akuncedi ukuthatha ityala ube ubhatala elinye ityala, kwaye imali esuka koomatshonisa iba nenzala. Yiyo loo nto kuzawuba nzima kakhulu ukuba ungaphinde ube nayo imali ezoba yeyakho ngoba uzawubhatala ityala elinenzala yalo.

Ndingavula i-shop, ndingavula ibhizinesi, ndithengise izinto ezilula njengezonka, iipoloni, imibane, izinto endiyaziyo uba ziyadingeka ekuhlaleni.

Ndingathi ikhuselekile kuba kaloku yeyona ndlela ilula yokuba uyazi imali yakho ukuba ingenile okanye ikhona, yeyona ndlela ilula yokufakwa kwemali. Into ekufuneke uyenzile or njengamntu omdala ofumana le mali kufuneke ube nomzukulwana omthembayo okanye njengoba uzoyokhupha le mali kukhona abantu abaqashiweyo, baqashelwe ukunceda ezibhankini ucele loo mntu waloo bhanki uzobe umbona nawe uba umile phana umele uncedo, uyambona umntu oqeshiweyo emsebenzini ucele yena ukuthi akuncede ukwazi ukukhupha le mali okanye akufundise ukuze nakusasa uzoba lula ukuze ukwazi ukuzikhuphela sewuhamba wedwa.

Ndingathi yiAfrican Bank fixed deposit account, noTymebank goal saving account and FNB.

Inzala yakhe ithi fifty percent. Ngoko ke ukuba uboleke i-hundred rand uyibuyisa seyi yi-one fifty. Andiyazi ukuba ingcono kanjani kune yasebhenki andizange ndaboleka inzala yasebhenki kwaye andinafifi.

Kulula kweli xesha langoku. Kushiyana nokuba usebenzisa eyiphi ibhanka, angangakhetha ngoku dayela ii-numbers okanye inombolo zaloo bhanki ayifake imali esebenzisa ifowuni okanye angadawunlowuda iephu yaloo bhanki ukuze kube lula ukuthi angakhona ukuyifaka imali kumntwana wakhe osedyunivesi.

Ndingamnceda ngemali yokuba akwazi ukubhatalela isidumbu nokuthengela isidumbu ibhokisi kwi-funeral parlour. Ndingamnceda nangemali yokuba akwazi ukuthenga iziqhamo for abantu abayileyo esingcwabeni nokutya.

Ndingambuza ukuba yeyiphi iakhawunti acinga ukuyivula and kwaye kutheni ecinga ukuvula loo akhawunti. Emva koko evakashele leyo bhanki ayovula iakhawunti yakhe afuna ukuyivula.

Ndingathi i-inshorensi iluncedo kakhulu kakhulu kuba kaloku ezinye izinto nokuba bekuthiwa ungumntu ogcina iimali angeke ukwazi ukuzenza ngoba i-inshorensi yenza, iyaqinisekisa ukuba umntu uyabhatalelwa for ezoo ntsuku azihlalayo isidumbu ke kuloo funeral parlour, iyathengwa ibhokisi, iyafakwa imali yokutya ukuncedisana nefemeli nentsapho nabantu abavakashile apho.